nawuyokuvula ikhathi yebulugelo yiphepha le-ID nambakho, liphepha lala uhlala khona ekuthiwa yi-proof of residence.

Lokha nawuthola imali, akukghonakali bonyana nawuthola imali uyitjhovele ngaphasi kombhede esikhathini sanje njengakade. So ikhathi libaluleke khulu yebulugelo bona uyivule.

Nawufuna ukuvula ikhathi yebulugelo uya e-bank lapho bazokunikela khona ikhathi. Uthoma uza namaphepha woke abawufunako bonyana bakuvulele ikhathi. Imino, i-ID nambakho, maphepha wala wokuthi uhlala khona bese bakugadangise nemino. Bese uzoyivula-ke yebulugelo ikhawuthi.

uyibuze kuqalisisa bonyana ikuphi umtjhini lo wokukhipha imali undawanaphi. Ubuze bonyana ikambiso yemali ezobe ithatha kuwe ingangani, le ezobe bayithatha kuwe iphuma. Ubuze bonyana iphatho injani, abantu abasebenza ukuvulisa amakhathi, ubuze bonyana kiyasebenzisa unomboro ikhathi unongorwana.

Uthoma ngawe uyaziqala bonyana usebenza umsebenzi onjani. Kuyoya ngalokho bonyana ukusiphi isigaba somsebenzi, usebenza la uthola khona imali enengi nofana usebenza la uthola khona imali encani. Uzolikhetha njalo-ke ibulungelo elifanele iindingo zakho.

Lokha imalakho nayiyinengi khulu ukhumbule bonyana imali kufanele ihlale ebulungelweni, ayisahlali ngaphasi kwemicamelo nangaphasi kwemabhanga. Iyasiza lokha nakunomuntu ofuna ukukutsotsa imalakho, imalakho oyisebenzele nzima. Ibile ibulungelo iyakwazi bona ivikele imalakho bonyana abotsotsi bangayifinyeleli.

Iforomo lokuvula ukhawuthi uzokudinga i-ball pen, uzokudinga ukufaka amabizo wakho womabili kanye nesibongo sakho ufuthi utlolise nemininingwanakho, unomboro la utholakala khona. Begodu ubuye utlolise la uhlala khona, indawo nenomboro yomuzi wala uhlala khona.

Kubhadalwa imali eyokuhlala ngaphakathi kwekhadini lakho, bonyana ikhawudi lakho lihlale linemali mhla bafuna ukudosa ngoba ukhawuthi aluhlalu mahala. Kufanele kube nemali ngaphakathi, ethi abanikazi nabafuna ukudosa, bayidose kancani kancani.

Ziinomboro ozifakako nawufuna ukukhipha imali ekhawudini lakho. Ibaluleke khulu ende kuyinto ekufanele yaziwe nguwe kuphela ngombana abotsotsi bangakwebela. Sivikeleko sekhawudi lakho, ngaphandle kwento le ekuthiwa yiphini akukghonakali bonyana uyikhiphe imali, kungakho ibaluleke kangaka iphini.

ephephileko yokusebenzisa i-ATM kukuba no-security unogada hlanu kwakho. Ayikho enye indlela engiyaziko ngaphandle kwaleyo. Okhunye kukhamba nomuntu omthembileko, umuntu wangendlini ozokwazi ukukusiza nangabe uyabhayiziseka, awukwazi ukukhipha imali emtjhinini. Ngaphandle kwe-security unogada ungabiza umuntu osebenza ngaphakathi bona akusize.

Ngombana bafuna ukuphephisa ikhawudi lakho. Nalokha nakunento eyenzekako embi ngekhathini lakho bakghone ukukuthinta. Bakghone nokukuthola bonyana uhlala kuphi lokha nababona into engakhambi kuhle ngekhawudi lakho, kufanele bakuthinte emoyeni bakuthole. Begodu bafuna nokwazi bonyana umumuntu weqiniso, okhuluma iqiniso awusi ngutsotsi isigelekeqe.

Amaqhegu neenlukazi bavumelekile bona bavule amakhathi.

Angakhamba, aye la abeke khona imalakhe ekuthiwa kusebhanga ayokufuna ilwazi nge-akhawunti yakhe. Ene esikhathini sanjesi uyawuthatha ucingo ufowune, ufowunele la kuhlala khona imali ekuthiwa kusebhanga, ubuze nge-akhawunthi yakho. Okhunye uyakghona ukuthatha ifowunakho utjhege efowunini bonyana i-card akhawunthi yakho ijame njani, kunento ethiwa yi-online app, futhi lezo zizinto ezenze zaba lula khulu bonyana umuntu athole ulazi nge-akhawuntu yakhe.

ikhathi lakho lobulungelo lilahlekile uyafowuna, uthatha unongorwanakho, ikheli ulibethele la ebhanga, la kuhlala khona imali. Ubatjele bonyana ikhathi lakho lilahlekile nawumumuntu omdala, nawumumuntu omutjha uyayithatha ifowunu ungene kulento ekuthiwa yi-online app ulivale ikhathi lakho. Nofana nawumumuntu omsinya uyayikhwela iteksi ukhambe uye ebhanga ugijime bonyana ikhathi lakho lilahlekile bakghone ukulivala ngombana omunye umuntu lilahleka nje kanti botsotsi bazokukhipha imali ebhangenakhe. Bese lena bazokuvulela ikhathi elitjha.

Kufanele akhambe abuyele ebhanga ayokwenzisa enye inomboro yokukhipha imali. Nofana angene efowuninakhe ekuthiwa yi-online app yebhanga. Nalapho ungakghona ukwenza inomboro etjha yemali.

Kuqakatheke khulu ukonga imali nawuzokuya elizweni elinye. Kungombana imali yangapha nemali yangele ayifani begodu ayilingani. Uzatholukuthi iindleko zangale zikulukulu zona kunalezi zangapha nalokha nawungaziko ngombana abanye sibathatha ikhambo bangazi ukuthi iimali zangale ziberega njani, begodu okhunye izinto ozokufuna ukuzithenga elizweni langale azifani nezangapha.

Izembatho ngibona ngathi ngiyo into edla imali khulu ngombana nawunekhambo uyokufuna ukuthenga izembatho ezitja begodu ezibukekako ezizokwenza bonyana nawe uzizwe kancono.

Umnakwenu loyo makangathathi imali enengi athenge izembatho ezitja, izembatho ezitja akube ngilezi azokhamba ngazo kuphela mhlanokho nakakhambako, ezinye kube ngezakhe azimbatha emhleni begodu angafiki akarwe ngiyo yoke into nakosdele akhambe. Nebhege yokukhamba ngamane kube ngile avele anayo ngombana umuntu nakanekhambo ufuna ukuthenga yoke into etja, naso into eqeda khulu imali.

Ngiyaqala bonyana ngiziphi izinto ezibaluleke khulu engizozidinga nangizokukhamba. Nginayo na ibhege yokukhamba begodu izembatho zami zokukhamba zirerhena begodu nangifika ekhambeni lami ngiziphi izinto ezifuneka khulu, nokudla engizokudla khona ekhambeni ngiyakhumbula bonyana kungabi kudla okuzokuthatha imali enengi begodu nangabe ngiyokulala amalangana ngizokufuna indawo etjhiphileko.

Lokhu kungaphazamisa khulu ikhambo lakho, ngombana wena imali ezobe uyiphethe yimali eyaneleko. Begodu nawumuntu ongaqaliko zamaranda bonyana ziyakhuphuka nofana ziyehla, ungakhamba ufike ngale uthole iranda lenyukile bese imalakho ibayincani iyakutjhodela, kungaliphazamisa khulu ikhambo lakho, lokho.

Ngingamhlathululela ngokuthi amaranda weSewula Afrika namaranda we-Amerika akafani. Nakade ziimali ezihluke khulu. Iranda langale liyadura nawusuka ngapha ngeSewula Afrika, vele imalakho izokwehla. Befanele enze iphenyo ngalokho ngaphambi kobana akhambe.

Iye, yena angasikhwela isiphaphamtjhini kodwana nakafika ngale ngaphetjheya kufanele athole iwotela etjhiphileko kunazo zoke, ekuthiwa yi-one start nofana yi-two star ngombana lezi zama-three star ukuya phezulu zibiza khulu zona kunalezi zama-one star. Angatholi iwotela edurako ngoba nokudla kwakhona ewoteleni edurako kuyadura kunalokhu yewotela engaduriko.

Umuntu okhambako kufanele enze uphenyo ukobana angafiki lapha akhulumise nanoma ngubani ngombana ubulelesi bubunengi. Nakayokukhwela isiphaphamtjhini angene ngaphakathi angakhulumisi abantu abangaphandle ababuze bonyana ithikithi liyimalini ngombana abantu labo bangatjho bathi nalithikithi nginalo, kuyithikithi ekungasingiyo kube yithikithi lomgunyathi. Kufanele yoke into ayenzako angene ngaphakathi, ayokubuza ngaphakathi kubonogada bonyana izinto zikhamba njani, ngombana abonogada bona banayo yoke imininingwana zokobana kukhambeka njani. Ngitjho nalapha nakaya emabhesini aye ngaphakathi angabuzi nanoma ngubani, ngoba ubulelesi bunengi.

Ngingabayelelisa ngokubatjela bonyana ngaphambi kobana bakhambe benze iphenyo ngamaranda wangapho la baya khona e-Tariyana ngombana amaranda wangapha akafani. Kufanele njengoba kubafundi bembalo babale benze uphenyo kuma-inthanethi bonyana iranda langale likhamba bunjani bakwazi ukonga imali, bakwazi ukungasebenzisi imali yabo ngobudlabha.

Kuqakatheke khulu ukonga imali nawuzokuya elizweni elinye ngombana iranda lalapho uyakhona awulazi nofana khengithi awakenzi iphenyo ngala uyakhona bonyana iranda lakhona likhamba bunjani so kubaluleke khulu bonyana onge imali.

Ngibona bonyana into edla imali khulu nawunekhambo yizembatho. Izembatho ezitja begodu umuntu akayokuthenga izambatho ezitjhiphileko, uyokuthenga izembatho ezibizako ngombana ufuna ukuzibonakalisa bonyana yena uya elizweni elinye begodu nakafika lapho kufanele bambona njengomuntu onemali. Izembatho iindleko zakhona ngiyo into edla imali.

Umnakwenu kufanele angathathi imali athenge utjwala. Utjwala buqeda imali khulu, ayongeki imali begodu umnakwenu kufanele angathengi izembatho zakanokutjho, izembatho ezidura khulu. Kufanele athenge izembatho ezijwayelekileko kodwana ezibukekako.

Nanginekhambo elide eliya ngaphetjheya, ngithoma ngenze uphenyo bonyana iranda lakhona likhamba bunjani begodu ngenza kuhle bonyana imali ngiyonge bonyana nangifika ngale ngingarareki begodi imali ingapheli msinyana. Izinto ngizenza njalo esikhathini sanje.

Iranda nasolo lenyuka, lehla, likhuphuka, kungaliphazamisa khulu ikhambo lami ngombana mina bengonge imali phezu kweranda leli engilaziko. Nasele ngibona bonyana iranda likhuphukile, into ekufanele ngiyenzele kujama godi ngonge imali bonyana ukuze ngingatlhayelelwa nangifika ngale ngaphetjheya.

USuhla ngingamhlathululela ngithi, iranda langaphetjheya nelangapha eSewula Afrika alifani. Iranda langaphetjheya liphezulu khulu kuneranda yangapha eSewula Afrika begodu nemali yangapha nemali yangale ayifani. Imali yangapha eSewula Afrika nawusuka nayo uya e-America isuka ibayincani vele ngombana iimalezi azifani begodu namaranda akafani.

Umuntu nakaya ngaphetjheya nakayokukhwela isiphaphamtjhini, kufanele athenge ithikithi lesiphaphamtjhini leli elitjhiphileko begodu nakafika ngaphetjheya angayi emahotela la abizako, aye emahoteleni lana atjhiphileko lapho-ke angakghona ukonga imali umuntu oyangaphetjheya.

Umuntu kufanele nakayokuthenga ithikithi angabuzi noma kungubani begodi angafiki abuze umuntu noma kungubani ngaphandle. Kufanele angene ngaphakathi, aye akhambe ayokubuza unogada bonyana amathikithi athengiswaphi, angathengi ithikithi ngaphandle lesiphaphamtjhini begodu nelebhesi kanjalo. Angalithengi ngaphandle, angabuzi umuntu noma ngubani, ayokubuza unogada. Unogada yena uzomlayela la kufanele ayokuthenga khona into esemthethweni.

Abafundi bo-matric ngingabayelelisa bonyana ngaphambi kobana bakhambe bayengaphetjheya benze uphenyo. Baphenye bonyana iranda langaphetjheya likhamba bunjani ngaphambi kobana bone imali.

Kubaluleke khulu ukuhlela imali nawuzoba nekhambo elide ngombana awuzazi zala uyakhona. Wena ungahlela ngemali encani begodu ufike ngale uthole bonyana imali yakhona iphezulu, ubuye utlhayelelwe ungasazi bonyana uthini. So ukwenza iphenyo ngaphambi kobana ukhambe kubaluleke khulu, ukwazi ukonga imali.

Iintjhijilo ebahlangabezana kulokha nabatjhugulula imali yabo bayithole iyincani. Umuntu usuke athembile ngemali ayiphetheko, azithembe ngayo bonyana iyomanela nakafika ngaphetjheya. Nakatjhugululako athole bonyana imali yakhe seyincani begodu iyamtlhayelela begodu ayikho into asazoyenza ngemali encani.

Iimali zamazwe angekhe zavuka ngombana emazweni iminotho le ayilingani. Uzathola bonyana umnotho wangaphandle we-Britain uphezulu khulu ukudlula wa eSewula Afrika, kungakho zingalingani. Iinarha azifani, amaranda akafani neminotho ayifani.